Ka nako ya kotsi, o ka nna le gone go ikopanya le badiri ba kgotsa lefapha le, ka gonne lo kgone go founela e ka nna maponesa kgotsa wa founela masepala o leng mo go yone, go ka nna le gone go ba itsise ka kotsi e o leng mo go yone. Mme bone ba ka nna le gone go tlisa thuso e e matshwanedi kgotsa lefapha le le matshwanedi go ka nna le gone go go thusa.

Diphetogo tse, tse ke itemogetse tsone di re tswetse mosola ka gore mo nakong ya jaanong re santse re itse gore ga ke kula kgotsa go na le mokudi re tshwanetse go ipabalela jang gore re seke re nna le gone go tshwaetsa kgotsa go tshwaediwa, le gore dinako tse dintsi pele ga re ja, re nwa, re a tlhapa matsogo le dijo tse re di jang re dire gore ga e le maungo re a tlhatswitswe, ga e le metsi re a bidisitse, ebile le dikopano tse re yang ko go tsone re nna le gone gore palo tsa teng ga di sa tlhole di le dintsi-ntsi jaaka pele.

Go ya ka nna, mo nakong ya jaanong, thuto ya setso ga e sa tlhole e tshwana le nako ya pele. Mo nakong ya jaanong, batho ga ba sa nna le kitso e e feleletseng ya gore melemo e e tshwanetse go dirisiwa jang le ka tsela e ntseng jang. Mme ka fo o e feleletsa e nna le gone go ama tlhokomelo ya botsogo, ka gonne ga e sa tlhole e dirisiwa ka tsela e matshwanedi. Jalo dipharologanyo re a di bona ka tsela e ntseng jalo, gore setso sa jaanong sa tiriso ya melemo ga se sa tshwana le sa pele. Mme mo nakong ya jaanong e feleletsa e ama tsa bophelo le tsa botsogo jwa motho.

Ke ne ka utlwa ka tsone ditlamorago, bangwe ba ne ba re ke tlhogo e opetseng ruri, bangwe ba re ditokololo tsa mmele ga di sa tlhole di dira sentle, bangwe ba re le sefuba ga se ba tshwara, ga se sa ba tshwara ka pele mo nakong e e sa ba gatelela. Ebile se ba fa dipontsho tse e kareng ba na le yone COVID-19. Mme ba re kotsi tsa tsone ke gore tlhogo e le sefuba se di feleletsa di bolaya.

Metshameko e le gore batho ba ba tsetsweng ka bogole ga ba kgone go e fitlhelela, ke metshameko ya go tshwana le ball-o kgotsa rugby, mo e leng gore ba tlhoka go dirisa ditho tsa bone tsa mmele, mo o fitlhelang gore ke tsone dikarolo tse gongwe tse di nang le bogole, mme ba sa kgone go fitlhelela go ka nna le gone go ka tshameka kgotsa go tsaya karolo mo metshamekong e bakeng sa seo, mme bone ba e rata rugby le football.

Ko magaeng ditleliniki di tswalwa ka ura ya bone, ka gonne gantsi badiri ga ba fitlhe kwa tirong ba etsa mabaka a bone, ebile ba tlotla. E re re re ra sheba nako ile, balwetse ga ise ba thusiwe. Jaanong ke nagana go se se ka tshwanetseng gore se diriwe ke gore lefapha le fa ditleliniki nako kgotsa yone time frame gore ka letsatsi ba tshwanetse gore ba thuse balwetse ba ba rileng, le ka kgwedi ba tshwanetse ba thuse balwetse ba ba rileng. Mme ebile ga kgwedi e fela, ba fane ka report-e kgwedi le kgwedi gore a ba fitlheletse kgotsa ga ba fitlhelela target-e e o le gore lebaka ke eng.

Go ka thusa ga go ka nna le di-mobile clinic-e, go ka thusa ga go ka nna le di-mobile clinic-e mo di ka emang ko magaeng a a rileng ka letsatsi le le rileng. Ka tsela eo, e ka nna le gone go thusa le go nonotsha thulaganyo ya tsa malapa ko magaeng, ga go ka nna le tsone di-mobile clinic-e tseo

Ke bona go le botlhokwa thata, ke bona go le botlhokwa thata ka gore re phela mo nakong e le gore ga jaana dipelegi ka bontsi ke tsa bašwa le bana ba ba santseng ba le ko dikolong, bana ba ba dingwaga di ka nna some le bobedi, ba santse ba iphitlhela mo seemong sa gore e tlile go nna batsadi. Ka jalo, go a tlhokagala gore baoki ba fetele le ko dikolong, ba ye go thusa ma-teacher-e ka dithibelapelegi tse kwa dikolong.

Kgwetlhokgolo ke gore madi a, a lekanyeditswe mmemogolo, rremogolo. Ka jalo, jaaka go kailwe mo go a feleletse a sa lekana bakeng sa gore ba tlhokomele ditlogolo le ditlogolwana tsa bone, mme o ne a lekanyeditswe bone. Jalo, dikgwetlho tse leng gore ba itemogela tsone, ke tsone tse o tsa gore bana ba ba tlogela le bana ba bone ba go dula koo, ga ba thuse batsadi ba bone ka go tlhokomela bana ba bone. Ba tsaya maikarabelo otlhe, ba a tlogela mo go mmemogolo le rremogolo, ga ba ba thuse le ka ditšhelete. Ka jalo, e bonala e kare puso ga e abelane ka madi a a lekaneng mmemogolo le rremogolo.

Kotsi ya go berekisa ditlhare tse di sa kwadisiwang ke gore ga sengwe se go tlhagelela, ga o na bopaki, ebile o rekile le ditlhare tse di sa kwadisiwang. Ka jalo, le wena o le moreki o bonwa o le molato ka go reka ditlhare tse di seng fa tlase ga molao. Le gore ga di na le bothata, ga o kgone go di busetsa ko mothong o go rekiseditseng tsone, ka gonne le ge o ka di busa, o se ntse a go fa tse dingwe gape tse le tsone di sa kwadisiwang. Ka jalo, ga o tsena le ko sepetlele kgotsa o bona ngaka, ke bothata ba gore ba ka tlhalosa gore ditlhare tseo di tswa kae, le gore ke tsa eng, di thusa eng, gonne ga ba e itse, ke eng se o se noleng, o se nole, bontsi bo bo kanang kang.

O ka mo tshegetsa ka go tsamaya di-appointment-e tsa gagwe tsa ko ngakeng kgotsa tsa tleliniki, le gore o ka mo thusa ka gore letsatsi le letsatsi o mo gopotse kapa wena o iphe tiro ya gore o tla nna le gone go mofa melemo ya gagwe tsatsi le letsatsi. Mme o ka thusa le ka go fokotsa dilo tse e leng gore ke tsone di dirang gore bolwetse jo jwa high blood jwa gage bo ye ko godimo, o fokotse go mo pakeletsa kgathelelo ya monagano gongwe le dijo tse e leng go ke tsone di pakelang gore a nne le gone go tlhaselwa ke bolwetse jo.